Ditlhwatlhwa tse di kwa godimo tsa data di ama ba jang motho wa o tlhoka tiro ka gore o ka se kgone go reka data le wena o tshwane le bana ba bangwe o kgone go tsena mo di inthaneteng.

Ditlhwatlhwa tse di kwa godimo tsa data di ama motho yo o tlhokang tiro ka gore di a tura ga ka se kgone le go reka data, a ka se kgone le go dirisa yona internet-e go check-a tseo a batlang go di check-a.

Tlhwatlhwa ya data e ke e rekileng mo kgwedi e fitileng ke bo ma ten bit-e and ke dirisa lebaka la go batla mosebetsi le le tse dingwe.

Ke data ya di gig tse hundred ka e kene ka mafelo a kgwedi engwe le engwe ke yone e ka ntumedisang.

Go dirisa ga five gig mo di cell phone thekenolojing tsa rona ke gore yona e lebelo but gape e ja le data e ntsi data.

Ga o fetsa go reka data tsala o reka le network, sim card sa network e itseng Vodacom and then wa reka data ko lebenkeleng wa dialer or o download App ya network e o e dirisang o tsentsha data ka yona.

Ga data yame e fedile ka nako ke gore ke no nna ke sa reke data ka gonne ebe ke ipoditse gore ke rekile data ya kgwedi and then go boloka data ke gore ke sa tsena di-site tse dingwe tseo di jang data thata.

Ga ke ya kwa lebenkeleng ke reka data kgotsa go reka mowa o go fetole gore e nne data eo ke reka data then ke a e fetola gore ebe data gore go boloka madi ke gore o reke data e enough e o itsing gore e tla kgona go dula sebaka sa kgwedi.

Ee, go a kgonagala gore nka romela tsala yame data a le kgole le nna ka go dial-er dinomoro tse di itseng mo founung as long as re dirisa network e le nngwe.

Ga ke nagane gore dithulaganyo tsa data di ka tsa mogala di ka fetoga, ke nagana gore di tlo no tswelela pele di tura ka tsela e di turang ka yone.

Tiriso ya megala e botlhajana e siametse go dirisiwa ke baithuti gore ba kgone go etsa dilo tsa bana tsa sekolo di-project e le di-assignment.

Thekenoloji e e tswelelang go tlhabologa jaaka AI e ama dithuto tsa ditheo tse di kgolwane ka gore e kgone go ba thusa le bone mo ba tlhokang mo teng, mo ba sa tlhaloganyeng mo teng.

Thekenoloji e tsweletse go ka tlhabologa ga re tla mo tsa sekolo baithuti now ga ba sa kgone gore a ka inaganela ena o sianela ko di thekenolojing.

Technology e a gola ka metlha le matsatsi ka gonne e a thusa thata ka dilo tse ngata.

Se botlhale jwa maitirelo bo kgonang go se dira mme batho ba sa kgone go se dira ke go naganela ba rely-er mo di thekenolojing go nagana.

Ke akanya gore botlhale jwa maitirelo ga bo kitla bo tshwana le ba batho because ka gonne bone bo galefile go fetisa ba.

Botlhale jwa maitirelo bo amile matshelo a batho go tloga ka nako ya COVID-19 ka gore mongwe le mongwe o ntse a itshepetse mo go bona.

Di-chatbot le bathusi ba mo inthaneteng ditshwana ka gore di chatbot tsona o ka se kgone go bua le tsona, but bathusi bona o ka kgona gore o bue le bona o ba tlhaloganye sentle.

Batho ba bangwe ba boifa go dirisa botlhale jwa maitirelo ka gonne ba itse gore wa bo berekisa gangwe fela e tlo ba ntho e o e berekise ka metlha le matsatsi.

Didiriswa tse di botlhale di re thusa thata mo matshelong a rona ka gonne ga gona sepe se se sa di itseng.

Ditiriso tse di botlhale di tla tswelela go fetola matshelo a rena, di a improve-r matshelo a rena, re a kgona go itse sele le sele mo lefatsheng le re le phelang.

Dilo tse dišwa tse ke di lebeletseng mo didirisiweng tsa botlhale mo isagweng ke gore e be bonolo thata gore e ka dirisa and for bana ba ba mengwaga e e kwa tlase e ba kope pele di ID number.